Umzekelo, ukusetyenziswa kwempepho ndingathi kulungile ngoba abanye abantu bayisebenzisela for ukuqhumisa, abanye bayisebenzisela for ukuyisebenzisa ngaphakathi, bayisele bakhuphe izinto ezimdaka ngaphakathi. Andinakuthi ke oku kunxamnye nendlela abantu ababona ngayo, bayisebenzisa njengeyeza nangendlela yokuziphilisa ngokuphangalaleyo.

Ubisi olusanda kusengwa lolona lunezondlo ezingaphazanyiswanga noluba lohluke ngolo hlobo kolu sele lusezivenkileni. Lona kudala likhona kudala lusezifrijini nangona ke iteknoloji seyikwazi ke ukuba igcine into ihlale i-fresh okanye ihlale ilungele ukuba ingasetyenziswa. Naleyo inayo indima eyidlalayo kodwa umahluko phakathi kwebisi oluphuma enkomeni kuba lulungile, lu-fresh, alugcinwanga, alutyiwanga yifriji okanye zii-chemicals for ubulala izinambuzane.

Kungaba kanti yindlela elungileyo leyo ukususa umhlaba kumfama, umfama omkhulu abe esobelana nomfama omncinci, ngoba umfama omkhulu uyakube esobela umfama omncinci ngolwazi nesakhono. Kungoku kufuneka kuvanwe ngaphambili kokuba kwenziwe yonke le nto yokwabelana ngomhlaba. Ewe intle kwelinye icala, nakwelinye icala imbi ngoba umfama omncinci osakhasayo akanawo amava awoneleyo wokusebenza umhlaba omkhulu, ngoku kufanele kwabelwane ngamava.

Linyathelo eliphucukileyo eli, ukuthatha ukuba silime i-sunflower, ngokuba ifunwa kakhulu, imakethi yayo iphezulu. Ngoko asizusokola ukubana sifumane imakethi yokuthengisa ngokuba yona ifunwa kakhulu, nemakethi yayo iphangalele. Ngoko asizukulahlekelwa iza kuya kwimakethi straight ngoba iyafunwa, ikwi-demand ngesiNgesi. Loo nto ke iza kuthi incedane nathi ngokuba sikwazi ukuthi singalahlekelwa ngoba singayazi ukuba sizayithengisa phi.

Mmelwane, ezi hagu xa ungekho ziyamosha kuba azivalelwanga. Ngeleengcebiso kubalulekile ukubana iihagu zakho uzivalele xa uhamba uphangela, ukunciphisa ithuba lokuba zimoshe iyadi yam okanye iyadi yomnye ummelwane. Kulungile ke ukuba wena uzame ukuqinisekisa ukuba uvalile kakuhle iyadi yakho ngaphambi kokuba uphangele, ukwenzela ingxaki enjena nokumila kunje yomosha kwehagu ingaphinde yenzeke.

Kulula ukubona ukuba isilwanyana sakho sinezilonda emlonyeni, uyakubona ngokubhitya. Loo nto ithethe into yokubana naxa uyijongile ayinamdla ekutyeni ingca okanye ukutya ilusini, okanye ukusela mhlawumbi amanzi ngoba ingathunakala. Ze iphinde iphume amagwebu emlonyeni. Xana ke ngoku imfuyo ubona ingakwazi ukuhamba kakuhle ithi loo nto mhlawumbi inochwane. Loo nto ibangele intowuba ingakwazi ukuhamba. Uyakuqaphela ngoko ukuba ihamba kakubi, inyathela kabuhlungu.

Xa , xa unganikwanga izixhobo ezaneleyo zokusebenza kubalulekile ukuba uthethe no-supervisor wakho wasefama, umxelele ukubana awunokwazi ukusebenza zingekho mhlawumbi, umzekelo, ii-gloves, ii-gumboots, nempahla yokunxiba yokusebenza. Loo nto leyo ke inciphisa ingozi, ngoba wasebenza ngaphandle kwezikhuseli usemngciphekweni omkhulu wokuthi ulimale wonzakale, ungabi sakwazi ukuqhuba naloo msebenzi okanye ubuyele kuwo, ubuyele kuwo. Ngelaa ngozi uyakuba wonzakele.